Baqoqe ulwazi ezigulini nasemphakathini, baphinde balihlaziye ukwenzele ukunyusa amasokisi noma belungise i-improvement la kufanele balungise khona.

Wonke umuntu ufanele ukugoma ngabe mdala noma mncane ngoba isifo se-COVID-19 sihlasela wonke umuntu, and abadala sibahlasela kakhulu ngoba sebebuthaka. Amasosha omzimba awakwazi ukulwa kahle nesifo.

Ukushayisana kwezimoto kuwumzuzu onzima kakhulu ngoba ufica abantu abahlukene abalimele, abanye balimele ngokungaphezu kokwenza kanti abanye basuke benemhuzukwana, abanye basuke bengasekho emhlabeni. Kuyisimo okufanele ubhekane naso ukwazi ukubahlenga labo abasaphili kuthi laba asebedlulile emhlabeni ukwazi futhi nabo ukwazi ukubasiza.

Iwakhuthaza ngokuwaxwayisa kobungozi bomdlavuza wamadoda, phecelezi i-prostate cancer. Uphinde ukwazi ukuqoqa lezi mali ezizoxhasa abesilisa abahlaselwe yizinkinga, kuphinde kuxwayiswe ngobungozi bokuthula kwabantu besilisa uma bebhekene nezinkinga.

Ibaluleke ngoba uma usukuminyakeni engaphezu ko-fifty, usuke ususencupheni yokuhlaselwa wumdlavuza we-prostate, phecelezi i-prostate cancer. Ngakho kufanele bakwazi ukuthi bahlezi besesimweni sokuwuvikela noma babenolwazi mayelana nalomdlavuza.

Ukuhlala naye eceleni uzame ukukhulumisana naye, ukuba akuchazele ukuthi yiziphi izinkinga emzimkhungathile ezimenza abekulesimo sokucindezeleka noma ukukhathazeka, akwazi ukuvuleleka kuwena, umnike ithemba bese uyameluleka ukuthi adlule kanjani kulezoy'nkinga.

Ingoba amadoda akhule ngosiko lakudala lokuthi wona afokhasa ekusebenzeni awayinakekeli impilo yawo nje. Wona anaka ukuthi kufanele asebenze, anakekele umndeni yawo kodwa uma sekuziwa ngasekunakekeleni impilo ayahluleka.

Ukuba nesineke sokubabonisa indlela yokubaluleka kwenhlanzeko ukuvikela izifo. Baphinde bebenendlela yokubafundisa, okungaba ukubabukisa imibukiso yase yomakhalekhukhwini, phecelezi amavidiyo okanye yomabonakude, ezokwazi ukuthi ibafundise kangcono ngale kokuthi kuze kube ukukhuluma nabo.

Okubalulekile ukuba nihlale phasi nikhulume, nazisane ngokubaluleka kokukhuluma ngezifo, mese niyadlulisa ukuthi akusilo ishwa noma ukungahloniphi, ngenhlonipho. Lokho kuzokwenza ukuthi wonke umuntu akubone ukubaluleka kokukhuluma ngokuvuleleka.

Okubalulekile ukukhuluma nomzukulu umazise ubungozi nezingqinamba zomsebenzi wokuba isicishamlilo ezifana nokuvelelwa yingozi emsebenzini, ukuhlaselwa umdlavuza wamaphaphu ngenxa yokuhogela umlilo, bese kuba ukuncisheka noma ukungalitholi ithuba lesikhathi sokuphila wena kanye nomndeni wakho ngenxa yokuthi uhlezi usemsebenzini, njengoba kuwumsebenzi wezimo eziphuthumayo.

Ukuba ukwazi ukuqala ukudla imishanguza futhi uhlezi uzigcine uphilile uma ngabe usuthole ukuthi uhaqekile ngegciwane lesandulela, uphinde uvikele uzakwenu noma lowo obambisene nabo kwezobudlelwane bezothanda, uma ngabe yena akakahaqeki ngalesifo.

Zinawo umthelela akushayisani kwezimoto kanti futhi nobudedengu babashayeli bokungafuni ukulandelela imithetho yemigwaqo, nakho kunawo umthelela, kodwa imigwaqo engekho esimweni kanye nezimpawu zomgwaqo ezingabonakali noma ezingekho nhlobo ziyadala ukuthi abashayeli begcina bedala izingozi.

Kusiza ukukwazi ukubhekana nesimo esiphambili nokubanolwazi ukuthi bahlele ukuthi bazosinqoba kanjani noma bazophatha maphi amathuluzi okukwazi ukubhekana nomlilo phambili.

Ukubanika ukwesekwa kwezomqondo okufanele, baphinde babakhuphulele neholo ngenxa yokuba babeka izimpilo zabo engcupheni ukuze bekwazi ukusindisa abasuke besengozini.

Izithiyo ezivimbela ukufunda ngezimpilo ezikoleni ziningi, ikakhulukazi ezikoleni zasemaphandleni okanye ezikoleni zasemakhaya. Ngenxa yokuswelakala kwezinsizakufunda noma izinsizakusebenza ezizolekelela abafundi babe bakwazi ukufunda ngezempilo kanye nabafundisi.

Ukuqinisekisa ukugcina ibanga phakathi kwakho nendawo yesigameko. Ungasondeli kakhulu, ukugwema okuhwangulwa umlilo noma ukulinyazwa umlilo. Uphinde uqinisekise ukugqoka ngendlela efanele yokukwazi ukuzivikela.

Amadoda kufanele akhombise ukuzinikela ngendlela kube yiwo angasabi ukubhekana nomphakathi aveze ukuthi azimisele ukuthola usizo mayelana nezidakamizwa ngoba imvamisa yiwo ahaqe noma acindezeleke kakhulu ukuhlukumezwa izidakamizwa okanye utshwala.

Okubaluleke kakhulu ukuba uhlale naye phansi bese ukhuluma naye ngendlela ezomenza avuleleke aphinde angasabi ukukhuluma nawe ngezinkinga nezingqinamba emzimkhungathile nezimenza acindezeleke aphinde abe nokukhathazeka.

Ibonisa abesilisa ngokubaluleka kokuzinakekela nokukwazi ukubheka umdlavuza kanye nezimpawu zomdlavuza wezinhlamvu i-prostate cancer. Bakwazi ukuthi bengawubona kanjani nokuthi bangawuvikela kanjani. Baphinde bakhulume nabesilisa ukuvikela imicabango yokuzibulala.

Angazizwa enokwesaba nokuthuthumela ngenxa yokungasazi isimo azobhekana naso uma efika phambili njengoba esemusha futhi eyoqala ukubhekana nesimo, kodwa ngenxa yoqeqesho oluphezulu asuke eselutholile kufanele ukwesaba akubeke eceleni, abhekane nesimo njengoba sinjalo.